Amanye amazwe wangaphetjheya ayahlola bona namalimini ebhangeni ukwazi bonyana ukulungele ukuba selizweni labo.

Ukuthenga izambatho ngikho okhunye okwenza uberegise imali lokha nawunekhamba lokho kungenza bona imali idleke.

Ngicabanga bonyana kulula lokha nakameda namkha azikalela yona imali ayoyiberegisa ekhambeni lakhe.

Kuneemfundo engizifundileko emahlelweni wemabhangeni anikelwa abantu ngokungabhadaliswa imali. Ngokufundisa iinhlelo zokonga nanyana njani ngemali.

Kungaphazamiseka lokha nawulungiselele ukukhamba ngemali onayo kanti kwenzeke bona ngesikhathi leso iranda lelizwe leli oyakilo likhuphukile namkha lehlile.

Lokha umuntu nakafuna ukuvakatjhela inarha enye. Kufanele azi bonyana imali ayiphetheko nakangayiberegisa kwelinye ilizwe ingabayimalini ngombana ayifani.

Kufanele bonyana azi koke azokuberegisa bonyana kubiza malini emahotela kanye nezinto azozithenga phambili.

Kufanele abantu benze irhubhululo ngaphambi kobana benze amalungiselelo wabo namkha bakhiphe imali wokobana amakhamphani abawaberegisako asemthethweni na.

Amalanga la kunama-app aberega kumaliledinini la ebangawaberegisa ukubona bonyana imali ekufanele bayiberegise ngiyiphi enjani.

Ukobanyana ungatlhayelelwa yimali lokha nawusekhambeni lakho.

Kukwazi bonyana imali le ibayimalini kulelolizwe.

Elinye nelinye ilizwe line-inflation yakhona eyenza bona imali yakhona ibengangani.

Iye, ngombana amanye amazwe ayakwenza lokho bonyana nawungazi bonyana malini into oyithengako ngakibo bayenze ibephezulu.

Amalanga la kulula ukwenza lokho kunama-app emaliledinini ongayithola imininingwano ngeemali lezi kanye nendlela ebenza ngayo.

Anginalwazi kilokhu.

Kilokhu anginalwazi.

Ngibona kwangathi emazweni wangaphandle abakghoni ukukubizela imali ekulu lokha nawuthengako. Ngombana angeze bakubizela imali ekulu kunalokha nawuberegisa imali eyikhetjhi.

Lokhu kuyatholakala kuma-apps wamaliledinini lokha mawufuna ukubona koke okudosela khona nawuberegisa ama-ATM.

Kilokhu anginalwazi.

Vane ngizwa basithi, li-VISA.

Kukhona amanye amazwe afana nabo-Amerika kanye nabo- ZImbabwe kuthi kubekhona amazwe afana nabo-Japan nabo-Chaina aberegisa i-yuan.

Lokha nawuya ekhambeni kubalula nawumeda imali ozoyisebenzisa lapha uyakhona kunokobanyana ukhambe nayo yoke.

Kilokhu anginalwazi.

Abantu kufanele babenelwazi ngaphambi kobana bathenge izinto ezisebenzileko.

I-cash send yimali umuntu akghona ukuyithumela omunye umuntu onganayo ibhanga kodwana akghone ukuyoyikhipha esitolo esithize namkha emtjhinini webhanga ngaphandle kwekarada.

Mina ngibona ilungile lokho kodwana kuya ngokuthi umuntu uyisebenzisa njani.

Ukobana kwesinye isikhathi badosa imali isikhathi eside ekungakavumelwana ngaso.

Kufanele umphathimali lo abotjhiswe, azokukghona ukukhuluma bona abalelesi laba bazi njani ngokuthi kunemali engako ekuye.

Amalanga la iimbhanga zinamahlelo wamastokfela lapho kufakwa khona imali begodu woke umuntu akghone ukubona bonyana kwenzakani ngemali leyo, kwenzelwe nokuthi umuntu angakghoni ukuyikhipha ayedwa.

Ngobunengi babantu bengubo. Bona bakwenza lokhu bafuna ukonga ukudla esikhathini esinengi begodu babeneendlela zokubeka imali lokha omunye nakavelelwe kukufa.

Kusiza khulu lokha umuntu nakangakghoni ukuzibekela yena imali ngaphandle kokuthi ayidle.

Abantu abakwenzako lokhu bakhitjhiswa imali eya ehlanganweni le ukwenzela bona bangaphinde bayenze.

Omunye nomunye umuntu angakungenela lokha nakazakghona ukuyikhipha njalo imali ekhitjhwako.

Kilokhu anginalwazi.

Kilokhu anginalwazi.

Mina ngithanda ukungenela leya enabantu abancani mhlambe abalitjhumi ukuya ngenzasi. Ngombana lokha nakuba nibanengi, kusuke kube nemiraro eminengi namkha ukungazwani okunengi.

Iye, lokhu kwenza bona kubelula begodu namabhangeni kungazali kanti-ke nalokha nasele kuthiwa imali ayikho oyibhadeleko ubufakazi bubakhona lula kumaliledinini.

Kukuthi umkhakha wezokwakha uyakhula kunokobana wehle, kwenza lokhu inani lakhona libuyise inzuzo ehle.

Kuthumela imali ngomaliledinini ukuze ifike komunye umuntu oberegisa enye ibhanga namkha onganayo.

Emavikilini abakufakisi imali edlula le oyifuna ukuthenga ngayo kodwana emabhangeni namkha kibomaliledinini kunemali ebakubiza yona yokwenza lokhu.

Kukobana kuba neengameko ezinengi zokuthi abantu badle iimali zabanye abantu.

Lokhu bakwenza kubelula ngokuthi babeke imali namkha bathumele ngabomaliledinini babo begodu imali yabo ibe nenzunzo kanti-ke bayakghona nokubona imali yabo ukobana ingangani. Lokhu kukhandela nobulelesi bokuthi imali ilahleke.

Okunengi anginakho ngombana abekho engibaziko abahlala kwelinye ilizwe.

Mina ngithanda umrholiswano wemali ngombana ngingakghona ukuyiberegisela nanoma yini engifisa ukuba nayo ngaleso sikhathi.